Musi musi utshi khou ya kha ḽiṅwe shango arali wo swika kha ḽeneḽo ḽiṅwe shango wo fara dzi rannda, huna fhethu hune hua tshintshiwa hanefho airport huya tshintshiwa dzi rannda khadzi dollars so uya haningei.

Forex ndi musi vho ramabindu vhatshi trader dzi kharentsi dza maṅwe mashango, vhaṅwe vha tshentsha kharentsi ine vha khou i shumisa vha vhatshi khou renga iṅwe kharentsi.

Nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea uri muthu a fare gwama ḽa masheleni, izwi atshi dalela maṅwe mashango u tea u vhea kha akhaunthu yawe, atshi swika kha ḽeneḽo shango ḽine a kho ya khaḽo, aya banngani na heneyo akhaunthu yawe a tshentsha kharentsi ine a khou tshentsha yone.

Musi muthu atshi shandukisa masheleni awe kha iṅwe kharentsi, u tea uvha a khou ḓivha uri aḓo ita vhugai uri asi robiwe.

Muthu arali a kho nyaga u shandukisa masheleni awe, aya kha iṅwe kharentsi uya banngani vha mutshintshela kha yeneyo kharentsi ine a khou nyaga yone.

Uya nga kuvhonele kwanga ndi bannga dzoṱhe dzine dza ṋekedza vhathu nḓivho nga ha forex, Capitec bank, Standard bank, na Tyme bank na Nedbank dzi a ṋekedza nḓivho kha vhathu vhane vha khou nyanga u ita zwa forex.

Forex ina vhundeme kha ikonomi ya shango, musi vhathu vha tshi ita forex vhavha vhatshi kho tshintsha kharesi kharentsi vha khou isa kha iṅwe kharentsi, zwine arali zwina mbuyelo tshiṅwe tshifhinga vha vhuyelwa nga masheleni manzhi a hulisa ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe.

Arali ndi kho nyaga uita zwa forex, ndi thoma nda wana nḓivho kha muthu ane u na nḓivho ngaha forex athi thomi nda soko ita ngori athina nḓivho ya forex.

Tshelede ya vhukuma na tshelede isi ya vhukuma iya vhonala, muthu utea u sedza uri eyi tshelede ya vhukuma ine a khou fhiwa yone ndi ya vhukuma na. Nahone muthu arali akho nyaga u shandukisa masheleni awe a songo ya huṅwe na huṅwe, muthu arali a khou nyaga u shandukisa masheleni awe utea utoya banngani a shandukisa masheleni awe.

Zwau vula akhaunthu ndi zwa ndeme nga maanḓa kha ḽino ḽifhasi, tshelede i ngasi dzule nnḓuni i nnzhi arali nnḓu ya swa kana ha dzhena mavemu a tswa tshelede, tshelede i tea u dzula banngani musi tshelede i banngani uya kona u investor na zwithu zwinzhi zwa ḽino ḽifhasi, zwa zwino zwi nyaga muthu ana akhaunthu u fana unga renga na na luṱingo na zwiambaro nga u khou shumisa akhaunthu ya bannga. Zwino zwithu zwono leluwa nga maanḓa, azwi tsha fana na kale hune muthu aḓo tea o fara gwama ḽa tshelede atshi kho tshimbila badani tshelede i vho dzula banngani.

Arali ndo hangwa tsumbo ya vhudzulapo hafho hune nṋe nda dzula hone, ndi ngavha bvisela basa yanga vha i vhona basa ndi tshithu tsha vhuṱhogwa nga maanḓa kha muthu u fhirisa tsumbo ya vhudzulo.

Nṋe ndi vhona zwi songo tea naluthihi bannga ivha i khou khakha, ngauri muthu atshi vhulunga masheleni kha bannga uvha a khou nyaga uri masheleni awe avhe na nzwalelo, husi masheleni awe a vhuyele fhasi avhe maṱuku uvha a khou nyaga uri avhe manzhi, ngouri hutshi swika tshifhinga tsha shishi a kone ua shumisa bannga i dzhiesa tshelede nnzhi nga maanḓa, ende riṋe vhathu vha tshirema ari zwi thanyeli.

Musi muthu atshi kho nyaga u shandukisa phini dzawe dza apuḽikhesheni, utea u shandukisa kha phini ine aingo leluwa uri muthu azwi humbule arali o tswa apuḽikhesheni, arali o tswa khadi yawu utea u shandukisa kha phini ine dzia konḓa uri muthu adzi humbule. Nahone kha tshifhinga tsha zwino a tsha to ṱoḓea dzi phini nga maanḓa huna dzi fingerprint, muthu anga ita fingerprint atshi khou vula founu yawe kana atshi khou ita apuḽikhesheni yawe.

Ee masheleni avha o tsireledzea nga maanḓa, ahuna hezwo zwa uri uḓoya banngani wa bvisa tshelede waya wafha muthu, zwoṱhe zwi itiwa nga founu nga mannḓa maanḓa u na inthanethe zwo leluwa nga maanḓa zwa tshifhinga tsha zwino, ahu tsha ṱodea uri muthu ayo fola ḽaini dzi banngani.

Ee yo khwaṱha ende zwo leluwa nga maanḓa kha tshifhinga tsha zwino, masheleni aya kona uvha o tsireledzea musi muthu atshi khou bannga nga inthanethe.

Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri muthu avhe na ndindakhombo, ngauri haḽi ḓivhi ḽa matshelo muthu musi ana ndindakhombo zwia mufha tsireledzo nga maanḓa kha vhutshilo hawe na kha vhathu vhane u navho, nga maanḓa maanḓa ana vhana musi muthu a khou nyanga u ḓivha uri ndindakhombo yawe yo i yo i fulufhedzisa mini, utea u vhudzisesa nga maanḓa. Ngauri dzi ndindakhombo dzo fhambana zwino utea u vhudzisesa, uri afha ndi khou ḓidzhenisa kha mini huḓo itea mini huḓo itea mini arali muthu wa fhano a ṱuwa shangoni, kana arali ha bvelela tshiimo itshi ndi masheleni mangafhani ane ndi ḓoa wana muthu utea u vhudzisesa.

Arali ndi kho ṱoḓa ndindakhombo kha bannga ine nda i shumisa, ndi tea uya hanefho banngani nda vhudzisesa nga heneyo ndindakhombo ine nṋe nda kho i ṱoḓa, nda vhudzisa nanga masheleni nda vhudzisa nanga kushumele kwayo. Ngauri ndindakhombo dzo fhambana ende adzi fani nahone ndi nga ita uri ndi ite tsedzuluso ya uri nga ngoho mufhulufhedziso avho eyo vha ya bveledza na, kha vhathu vhane vha shumisa eneyo bannga ende vha na ndindakhombo yeneyo.

UIF yo imela uri Unemployment Insurance Fund ndi .

Musi muthu a tshi ita tshelede ya kho.

Ndo vha ndi na mbilaelo ya uri arali nda balelwa u tshi badela kana arali nda sa ṱanganedziwa, iṅwe tshelede ndi ḓo i wana gai kana ndi ḓo ya gai huṅwe futhi hune vha kolodisa tshelede.

Arali muthu a khou ita ḽa tshikolodo u tea u khetha garaṱa ine a ḓo kona u i badela hu si ine ya ḓo mu fha muhwalo, nahone u tea u vha a tshi shuma, a tshi hola tshelede yavhuḓi ngauri musi u tshi ita tshikolodo u tea u vha u na tshelede ṱhungo uri u kone u badela heiḽani nga zwiṱuku nga zwiṱuku, na musi u khou i badela u kone u vha u khou salelwa na tshelede ya u renga zwiḽiwa na u renga zwiṅwe zwine wa zwi ṱhoga.

Musi muthu a tshi ita tshikolodo u tea u u khetha garaṱa ine a ḓo kona u i badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe hu si heyo ine ya ḓo mu sia a si na tshelede, u tea u khetha ine a ḓo kona u i badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe kha ṅwaha honoyo e a u khetha.

Nṋe musi ndi tshi khou ita tshikolodo ndo tou ya haningei hune ha itiwa zwikolodo kha shopho ḽa PEP, ndi khou ita tshikolodo tsha nga Capfin. Vho vha vha tshi khou nyaga bank statement na basa yanga na na payslip ya mushumoni hune nṋe nda shuma khawo. Vha nyaga u vhona zwo ri nṋe ndi hola vhugai, vha nyaga u vhona zwo ri ndi vhugai tshelede ine ya dzhena banngani na dziṅwe , zwino nda vha fha ya aphuruviawa ngori ndo vha ndi khou nyaga tshikolodo tsha fifteen thousand, zwino zwa tendiwa nda i vhona yenei fifteen thousand. Zwino ndo no fhedza u i badela ngori ndo khetha tshikolodo tshine nṋe muṋe nda tshi kona, nda tshi kona, nda ḓo tshi kona u tshi badela.

Muthu muthu u tea u vhea tshelede yo yo vhulunga tshifhinga tshilapfhu ngauri hu itela uri hu tshi itea zwithu zwa shishi vhutshiloni hawe a kone u i shumisa u u fhirisa u vhulunga tshelede kha akhaunthu yo ḓoweleyaho ine a ḓo i shumisa tshifhinga tshoṱhe. Muthu u tea u vha na u seiva ha vhutshilo hawe ngauri arali matshelo ha i tea zwithu zwa shishi khaye kana kha ṅwana wawe u tea u shumisa yeyo tshelede.

Akhaunthu ya diphosithi ndi akhaunthu ine i u tou shuma u i dzhenisa tshelede fhedzi, a u i dzhii, ṅwedzi muṅwe na muṅwe kana vhege iṅwe na iṅwe kana ḓuvha na ḓuvha arali u na tshelede, u vha u tshi khou dzhenisa fhedzi, u tshi khou dipositha nga ngomu banngani fhedzi. U sa i shumisi kana arali ha itea zwiṅwe zwithu zwa shishi vhutshiloni hau u ḓo i dzhia mara ndi akhaunthu ine u tou shumisa u dzhenisa tshelede fhedzi banngani.

Musi u tshi vhulunga tshelede u tshe muṱuku zwi a thusa musi u tshi aluwa ngauri u tshi aluwa u ḓo vha wo no aluwa na muhumbulo, u tshi vhoṱhoga zwine zwithu zwine zwa vha vhuṱhongwa vhutshiloni hau sa nnḓu, u fhaṱa tshitentsi kana u thoma bisimusi. Ndi zwa ndeme nga maanḓa u thoma dibosithi u tshe muṱuku ngauri u tshi aluwa i ḓo vha yo no vha tshelede nnzhi, yo no fhirisa vhukono ngauri i ḓo vha i na dzi interest dzo no bva banngani.

Musi muthu o thoma dibosithi nga tshifhinga tsho teaho musi a tshi vho nyaga u vho shumisa masheleni kana na u ita zwiṅwe zwithu nga masheleni a vha o no, o no vha manzhi masheleni ngauri banngani u ya fhiwa na dzi interest.

Vhaṅwe vha vhea miṅwaha miṱanu, vhaṅwe vha vhea minwaha ya fumi, vhaṅwe vha vhea miṅwaha ya malo, zwi tou bva kha iwe muṋe mara u ya nga ha nṋe, nṋe ndi vhona zwa khwine hu u vhea minwaha ya fumi ngauri i ḓo vha yo no ḓala tshelede nahone i si na vhukono, u ḓo kona u i shumisaha kha zwine zwa, wa khou nyaga u shumisa zwa vhuṱhongwa, hu no nga u thoma busimusi kana u fhaṱa nnḓu kana u renga nnḓu na zwiṅwevho zwa important vhutshiloni hau.

Bannga i ya vhuyelwa nga maanḓa ngauri musi u tshi dibositha tshelede iṅwe na iṅwe ine wa i dipositha ine wa i dzhenisa banngani, bannga i a dzhiya ṱhukhuṱhukhu. Tshifhinga tshoṱhe iwe u tshi dzhenisa tshelede banngani, bannga i vha i khou dzhia tshelede ṱhukhu ya dovha futhi ya u fha ku interest zwiṱuku, zwino bannga i ya vhuyelwa nga maanḓa kha u vhea kha musi iwe u tshi vhea masheleni au banngani.

Ee ndi humbula u nga ri mobaiḽi mani i thusa vhathu u langa tshelede. Ngauri a u soko fara tshelede zwoṱhe u vha u kho zwi ita kha founu. Musi wo fara tshelede u shumisa na kha zwithu zwine a zwi na mushumo. Mara u tshi khou vhea tshelede kha mobaiḽi mani a u soko u i shumisa kha zwithu zwine a zwi na mushumo wa kona u i langa zwavhuḓi.

Ndi musi arali ho lovha muthu ane u khou ṱhogomela muṱa. A i sia tshelede musi a tshi khou vheya tshelede. Ndi vhona u nga ri i nga kona u thusa kha muṱa musi hou ḽa muṅwe ane a pfi bread wina o lovha o ri sia fhano shangoni.

Ndi musi ri tshi khou vhudziwa uri nga ṅwedzi hu a vha na dzi interest nnzhi. Ndi zwezwo zwithu zwe zwa nṱuṱuwedza uri ndi vule bannga ngauri ndo pfha hutshipfi hu a vha na dzi interest nnzhi nnzhi. Zwino nda pfha ndi sa fhulufhedzei nda ṱoḓa u ḓivha zwino nda ya nda vula account ya Capitec.

Vhanga arali wa ṋanga u badela tshikolodo nga u ṱavhanya. Zwi ngau thusa nga ṅwaha kana nga tshifhinga tshiḓaho musi u khou nyanga u ita tshikolodo zwi a leluwa nga maanḓa. Ngauri credit tea yau i vha i si i si na thaidzo na luthihi i vha i right nga maanḓa lune u nga dzhia tshikolodo mashophoni kana huṅwe na huṅwe.

Akhaunthu ya bannga ndi musi wo vula wo to ya banngani wa vula akhaunthu ya u vhea masheleni au. Ṅwedzi muṅwe na muṅwe kana tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe u na masheleni au u tshi khou nyaga u vhea masheleni au. Fhethu ho tsireledzeaho u a vhea banngani wo fara account yau. Heyo account i vha i na madzina au na basa yau i vha yo i fhasi ha iwe muṋe. U tshi khou ita tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa funa nga masheleni awu.

Arali musi u tshi kho nyaga u vula account a vho ngo tea u ṱoḓa zwithu zwinzhi zwinzhi. Tshine vha tea u tshi ṱoḓa ndi magunwe au na basa yau fhedzi wa vula account wa vheya masheleni au.

Nṋe u badela tshikolodo lwa miṅwaha miṱanu ndi nga si kone. Ndi vhona unga ndi miṅwaha minzhi minzhi arali ndo hadzima tshelede. Zwi nga nyita uri ndi ḓipfhe ndi songo dzulisea nahone ndi ḓi sole nga u koloda tshelede. Ngauri ndi nga si kone u badela tshikolodo lwa miṅwaha miṱanu. Ndi tea u badela khamusi ṅwaha muthihi kana miṅwaha mivhili miṱanu vho yo ḓalesa.

Ndi nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala kha uri ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai. Uri zwikolodo zwinzhi u ḓo vhudza uri u ḓo vha u khou badela zwikene musi ṅwedzi u tshi fhela kana tshetsho tshifhinga tshine vha ḓo vha vha khou dzhia tshelede ngayo. Vha dzhia tshelede nnzhi nahone vha dzhia tshelede i sa gumi. Vha tea u ṱalutshedza vha tea u bvisela khagala nga maanḓa maanḓa khauri ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Ndi nga mu vhudza uri u tea u dzhia tshelede i ne a ḓo kona u i badela. Nahone ine i nga si mu dzhiele miṅwaha minzhi uri a kone u i badela. Ndi nga mu vhudza uri a thome a ḓi tshekuluse ene muṋe nga masheleni awe a ne a dzhena ṅwedzi muṅwe na muṅwe kha account yawe kana kha bannga yawe. A thome a sedzuluse uri arali a dzhia itshi a nga kona na u badela nga tshetsho tshifhinga tshe a kaleliwa tshone.

Ndi nga vha vhudza uri musi u tshi khou shumisa mobile mani. Tshiṅwe na tshiṅwe u tshi ita nga founu a zwi ṱoḓi uri u ṱwe u khou fola ḽaini kana u khou ya banngani kana u khou ya ḓoroboni u yo u dzhia masheleni. Utea u ita tshiṅwe na tshiṅwe nga founu na u renga airtime kana u renga zwiambaro zwi itiwa nga founu ano maḓuvha.

Ndi nga ṱoḓa u vhulunga masheleni manzhi, uri tshifhinga tshiḓaho hu tshi itea zwithu zwi shishi ndi kone u shumisa.

Ndi nga humbula uri ndi khou tea u fha muṱa wa nga masheleni a u vhulunga. Uri arali matshelo ha itea zwiṅwe zwithu kha nṋe vha a shumise kha zwa tshikoloni kana kha zwa muḓi kana kha zwiḽiwa.

Ndi nga vhudzisa uri ezwo zwithu zwo tendelea naa. Nahone zwi ḓo ndzhiela miṅwaha mingana uri ndi badela.

Ndi nga mu vhudza uri vhutshilo ndi vhuṱuku nga maanḓa a ri ḓivhi zwa uri matshelo hu ḓo itea mini nahone muthu u tea u dzula o ḓi lugisela nga uri matshelo a u ḽi ḓivhi. U tea u dzula wo ḓi lugisela ngauri ḽa matshelo a u ḽi ḓivhi a u ḓivhi zwa uri hu do itea mini kha iwe matshelo. Zwino u tea u dzula i khou humbula nga life cover kana nga u vhulunga masheleni.